Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo kuba umdlalo webhola yombhoxo ufuna abantu abakwaziyo ukubaleka ababaleka ngamandla. Ukuba awunguye umntu okwaziyo ukubaleka nomntu okhawulezayo ngeke ulunge kulo mdlalo. Ngenene nangenyaniso lo mdlalo ufuna iimbaleki.

Lo ye-electronics iyayichaphazela impilo kubadlali bawo, kuba ngamanye amaxesha bayidlala kude kube sebusuku kudinwe umzimba, bajamelana nazo ezi selifowuni okanye iitivi amehlo abe nengxaki umntu abe ne-jet fatigue. Umzimba uyadinwa kukuloko usenza into enye usuku.

Owona mdlalo endingawukhetha kwi-electronic sports yiAstro Wars kuba wona uyakulolonga ekuthini ube ngumntu okhawulezayo, uyakukulolonga ekuthini ube ngumntu onezi-skills zezandla, uyakulolonga ekuthini ube ngumntu okwaziyo ukusombulula iingxaki.

Ewe, imidlalo ye-electronics kumele ithathwe njengemidlalo yokwenyani njengebhola yombhoxo kuba ilola ingqondo kuluntu, inika amava izikilzi eluntwini kanjalo kanjalo.

Endinokucebisa abanye abantu ndingabacebisa ngokuthi xa usenza le midlalo yevidiyo kufuneka uzabele ixesha lawo ungasoloko uwudlala kuba xa uloko uwudlala kuyenzeka ukuba uhlale kuwo imini yonke ungaphinde ubone kwanto onokuphinda uyenze izinto ezininzi zingenzeki.

Imidlalo ye-hobbies ayoyabantu abazizityebi bodwa kuba wonke umntu unalo ilungelo lokuzonwabisa kule Mzantsi Afrika.

Owona msebenzi wokuzonwabisa odinga imali eninzi kunye nezixhobo ezizodwa endingathanda ukuwenza nakanjani ngumsebenzi webhola yeqakamba, nguwo odinga izixhobo ezininzi xa uqalayo kodwa ke ndiyawufuna nakanjani.

Ewe, abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo kuba bahleli bezilolonga njalo ngamaxesha onke kwaye bahlala besempilweni ephilileyo, besempilweni esegazini. Amalungu abo omzimba okanye amajoni omzimba ahlala ephilile ethe saa.

Endibe nawo umdla wokuthatha igalufa njengomsebenzi wokuzonwabisa kuba zange ndakhe ndawudlala kwasebuntwaneni ebuncinaneni bam andikwazi ukuwudlala.

Ukhona umsebenzi wokuzonwabisa odlalwayo othandwa kakhulu apha, umsebenzi wokudlala amakhasi apho umntu aye abheje ngento anayo athi ukuba undityile ndiza kukunikeza inkomo, nomnye ngokunjalo athi ukuba uwinile kule imetshi ndiza kunikeza umzi wam.

Imisebenzi yokuzonwabisa engenziwa ngabantu abangabafazi ukuhlala besezingqondweni kukuzilolonga ngawo onke amaxesha, kukwenza ii-groups zemigalelo yasekuhlaleni ekuthini kuncediswe ukuthi kuphuhliswe uluntu.

Imidlalo okanye izinto ezinokwenziwa ngoomama ukuthi bahlale bephilile ngokwasengqondweni kukuzilolonga ngamaxesha onke, kukwenza amaqumrhu oomama benze imigalelo eyokuphuhlisana bebodwa.

Imidlalo yokuzonwabisa endinokubacebisa yona ngumdlalo webhola kunye neqakamba okanye ibhola yombhoxo, yiyo enokwenza bakwazi bahlale besezingqondweni.

Eyona ngcebiso endingeza nayo kukuba kudlalwe ibhola yesoka kunye nebhola embhoxo yiyo enokubagcina besempilweni elungileyo ngokwasengqondweni.